Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki e ka nna motshameko o itumedisang, o boima, o tla tsenyang batho mo dikgaisanong le go itlosa bodutu. Metshameko eno e e rotloetsang dikgaolo tsa tlhaelo boikokobetso le kitso ya se ileketeroniki e ka thusa go tseeng batho ba ba nang le mathata a maikutlo le boikarabelo ba nako go nna ba ba gopotsa ka dikamano le go tsewa ka bothati le go gapelediwa ga bonno.